Mina ndzi nga titwa ndzi nga tsakangi swinene hikuva vanghana va mina hi vona vo sungula ku fanele ku ni navelela siku ra mina ro velekiwa kumbe ku ri tlangela na mina, se loko ku ri vona va rivalaka siku ra mina ro velekiwa, swikomba leswaku mina a ndzi na nkoka evuton'wini bya vona. Ku ve hi ku mina na tlangela na vona siku ra vona ro velekiwa hitlhela hiendla leswi swi va tsakisaka vona hi siku ra vona ro velekiwa ndzi ntsaka na vona, kambe vona loko vatsandzeka ra mina siku va ri rivala swikomba leswaku mina a ndzi na nkoka eka vona, vona va tisa hileswi swi va pfunaka eka mina leswi swi pfunaka mina kumbe swi tsakisaka mina a va swi teki swi ri swa nkoka evutonwini bya mina. Vanghana va fanele va seketelana ku ya hinkwaswo leswi va swiendlaka swa nkoka ngopfu vutomi bya vona.

ndzi tiyisisa leswaku buku leyi ndzi ta yi hlayisa hi ndlela leyi faneleke. Naswona yi fanele yi ta eka mina ku ri ndzi ta kota ku yi tirhisa ku dyondza maswekelo ku ya emahlweni, ku dyondza tindlela leti ni faneleke ni sweka ha tona, tirhisipi leti ni faneleke ku ti tirhisa ku sweka swakudya swo karhi. Ndza tiyisisa leswaku ndzi ta yi hlayisa hi ndlela leyinene, ndzi ta yi khoma kahle leswaku loko ku fika nkarhi wo ndzi yi hundzisela emahlweni ka van'wana ndzi ta yi hundzisa kahle. Naswona ni ta endla timfanelo to buku leyi yi hlayiseka yi nga onhaki kumbe ku moxakala. Ndzi ta yi khoma kahle hi mandla mambirhi, ndzi ta yi tirhisela timfanelo ta yona ntsena.

Mina a ni tlangela na yena, hikuva vukhongeri bya hina byi hambanile. Eka Vukreste a hi endli swona leswi Vubundhuism va endlaka swona. Kambe a ni n'wi kombi xihlawuhlawu kumbe ku sandza vukhongeri bya yena, lexi mina ni xi endlaka i ku n'wi seketela ku ri a tlangela vukhongeri bya yena hi ndlela ya kahle.

Xikongomelokulu xo yisa vana va rimbewu ra xinuna engomeni kumbe ka matlala hileswaku, vana va fanele ku ya dyondza milawu kumbe ku ya dyondza hi ta rihanyo ra vona. Hikuva vana vo tala va va va nga yisiwanga eswibedhlele, kambe loko nkarhi wo fika wa ku ya engomeni kumbe ka matlala wu fika, va fanele ku ya, ku ya endla leswaku rihanyo ra vona ra xinuna ri va ri hlayisekile, va dyondza milawu, va dyondza ku va vavanuna lava tiyeke lava va nga ta hlayisa mindyangu ya vona ku ya emahlweni.

E vuhlalu lebyi mbariwaka hi tin'anga, mihlovo ya tona ko va ye liya va yi tirhisaka vona etin'angeni kambe vuhlalu lebyi byi mbariwaka bya ndhavuko ku fana na loko ku catiwa i vuhlalu lebyi byi byi nga na mihlovo ya kahle kumbe mihlovo leyi tirhisiwaka for swilo swa ndhavuko swo ti tsakisa, mitlangu kumbe loko u mbale swilo swa ndhavuko wa n'wina wu mbalaka vuhlalu bya kona kambe u nga ri lebyiya bya tin'anga.

Xiyimo xa vugevenga emadorobeni xi le henhla ngopfu hikuva vanhu vo tala va hlangana kona naswona lava va makhamba va ya va ya rindzela vanhu le madorobeni, va swi tiva leswaku vanhu loko a ze a ya emadorobeni u va a ri na mali, va va va lava swona ku n'wina ku teka timali ta vona va yivela vanhu naswona ni madorobeni ku va ku tele ngopfu na loko va ku yivela a wu hatli u swi vona, u swi vona ku ri khale hikuva vanhu va va va manyanamanyana.

Swikolo leswi swi nga le matikoxikaya swilo swo tala a swi fikeleli hi nkarhi hikuva matiko man'wana ma le xikaya ma va ma ri kule ngopfu na mapatu laha ti-transport to transport-a swilo a ti koti ku fikelela hi ndlela yo olova, mapatu a ya fambeki naswona a ti koti ku kuma swilo hinkwaswo leswi swi lavekaka exikolweni hi ndlela yo olova.

Ndzi nga n'wi byela leswaku munghana u fanele ku ti hlayisa, a hlonipha vatswari ku ya emahlweni a ya emahlweni a dyondza xikolo naswona a endla hinkwaswo leswi swi nga ta hlayisa rihanyo ra yena ku ya emahlweni, a kula a ti hlayisa ti hlayisela ehosini a xixima Xikwembu.

A ni ta n'wi byela leswaku a fanele ku endla ndlela yo hi pfuna leswaku hi lulamisa e magondzo ya hina emugangeni wa ka hina hikuva a ku fambeki kahle, timovha a ti koti ku famba naswona tinghozi ti tshama ti tele hikuva magondzo ya hina a ma hlayisekanga, va fanele ku endla swilo leswi swi nga ta endla vaaki va hlayiseka minkarhi hinkwayo.

A ndzi se tshama ni ya etingomeni kumbe laha ku phahliwaka, a ndzi swi tivi hi xitalo kumbe hi vuenti swilo leswi swi endliwaka evungomeni kumbe laha ku phahliwaka kona, a ni na vumbhoni bya swona.

Ina swa ha endliwa hikuva vaendzi van'wani va suka va ri ka mindhavuko yin'wani loko va ta eka ndhavuko wa hina hi fanele ku va amukela hi swakudya swa ndhavuko wa hina, leswaku va ta kota ku swi vona ku ri endhavukweni wa hina hi dya swakudya swa njhani va ta kota ku swi tsakela.

Vavanuna va mbala mabaji va pfala mavoko, vavasati va mbala swo pfala misisi na majesi, na tirhoko to leha leswaku loko va nghena eminkosini va va va hloniphekile a va mbali swilo swo koma swo humesela misisi ya handle na milenge ehandle, va va va mbale tirhoko to leha kumbe swikete swo leha.

Tinsimu ta kereke ta pfuxelela munhu eximoyeni naswona ti endla leswaku a hlangana na xikwembu a titwa a vulavula na xona minkarhi hinkwayo, naswona loko u ri eku vileleni ti nga endla leswaku moya wa wena wu ya ehansi u nga ha vileli.

Va chela chukele, va chela yeast, va n'we va chela swihenge va swi pfalela masiku yo karhi ku ri xi vila va chele na comela laha ndzeni byo endla byalwa, ivi loko swi virile va ya va ya swi sefa ku ri byi ta kota ku nweka byalwa lebyi bya xintu.

Ina ndzi vona ndzi ri na swi ri na ku hambana hikuva swakudya swa ndhavuko a ku tirhisiwi swipayisisi swa masiku lama, ku tirhisiwa swakudya leswi swi rimiwaka eswirhapeni swa le makaya, ku tirhisiwa swilo hinkwaswo leswi swi nga hlayisekaka kambe swakudya swa manguva lawa, ku cheleteriwa ngopfu swipayisisi ku tirhisiwa swilo leswi swi nga ri ki kahle emirini ya vanhu swi vangelaka mavabyi.